Bothata bo, bo ka rarabololwa ka go leletsa bagodi go ba gopotsa gore ba tseye ditlhare tsa bone jang. Ditlamorago tsa go palelwa ke go nwa ditlhare ka tshwanelo, ke go sa fetoge selo mo mmeleng kgotsa motho a ka feleletsa a le kwa sepetlele.

E ba thusa thata ka gore ba dirisa madi a phenšene go ya kwa bookelong, le go reka dijo, le go reka dilo tse ba di tlhokang kgafetsa-kgafetsa.

E ba thusa thata ka gore ba dirisa madi a phenšene go thusa batsofe ba dirise madi a bone sentle, ebile madi a phenšene, a thusa ka go reka dijo ka mo ntlong le ditapole le maungo.

Ntlwana e sesane, e nnyane, e thata go dirisiwa ke batho ba ba nang le bogole, go namela di-steps-e le yone ke bothata ke e nngwe ya tse batho ba bogole ba ka lebanang le tsona. Tse dingwe e ka ba gore lebati ga le bulege sentle, jaaka batho ba ba senang bogole ba ka e bulang ka teng.

Le simolola pele ka go netefatsa gore le na le dijo tse tsotlhe tse di tlhokegang go apeiwa, morago ga moo, le simololwa ka go nagana gore le apaya dijo tse dintseng jang, ka nako eo le nagana gore bana ba, ba ja eng, ga ba je eng ka gonne e le bantsi bana, ba na le malwetse a a rileng, a a sa batleng dijo tse di rileng. Ga fetsa mo, ge le apaya, ge le fa bana dijo, le ba botšiša gore ke eng se ba sa se rateng mo dijong.

Dikgwetlho tse ke kopaneng le tsona ke gore, ke ne ke sa bone ditsala tsa me le ba leloko, ke ne ke dula ke le esi ka mo ntlung ya me. Jaanong seo e ne e le bothata, e ne e se monate nako eo, ke fentse ka go nna ntse ke bua le bone mo la letheka, ke ne ke bua le bona ke tshegisana le bona, ee, ke fetisa nako le bona.

Dikotsi tsa boitekanelo tse di amanang le melemo ke gore, batho e le bantsi ga ba itse gore tshwanetse ba nwe jang ditlhare tsa bona, ba feleletsa ba le kwa dipetleleng kgotsa bookelong, ka ntlha ya gore ga ba nwe ka tsela e tshwanetseng. Molao o ka thusang go rarabolola bothata bo ke gore, baoki ba ka nna e ntse ba leletsa bagodi ba bona, gore ba nne ntse ba nwa ditlhare tsa bona, ka tsela e e siameng, ba netefatsa gore ba nwa tsona.

Ee, ke nagana gore fa o na le mogare wa HIV, go na le dilo tse di rileng tse o sa tshwannang go dira le tse e le goreng o tshwanetse o di dire. Ke nagana gore ka ntlha ya gore e netefatsa gore batho ba ba nang le mogare wa HIV ba nna ba le phepa, ba netefatsa gore mebele ya bona ga e ya tlwaelwa ke go kgomana le dilo tse di rileng, gore ba kgone go nna ba bolokegile ka nako tsotlhe ka gonne mo mmeleng go masisi.

Ke nagana gore ba government-e ba ka dira sengwe sa go thusa batho gore ba kgone go dira dikoloi tsa go thusa batho ba ba dirisang ditulo tsa maotwana, gore ba kgone go ba direla dikoloi le gore ba kgone go ba direla ditulo tsa maotwana tse di siameng go tsamaya.

Fa o batla go dira kopo kwa puso, tsela e maleba go ya ka taba e, ke gore o ka kwala lekwalo le le tlhalosang sentle goreng o batla go bona phenšene e tlhokomela batsofe. O tshwanetse o ntshe dintlha tse tsotlhe tse di le maleba le gore o bontshe gore goreng selo se se tlhokega gore se diragale.

Ditirelo tsa boitekanelo tse di leng teng tsa bagodi di farologana go ya ka mafelo, mme mo mafelong a le mantsi di akaretsa go bona tlhokomelo ya konokono, go laola malwetse a a sa foleng, tlhokomelo ya boitekanelo ya kwa gae, melemo ya mahala kgotsa e e thusiwang ka madi, le go tlhatlhobiwa go thibela bolwetse jo bo jaaka kgatelelo ya madi, bolwetse jwa sukiri le go tlhatlhobiwa kankere. Gape dikgaolo di na le ditleliniki tse di tsamayang, thuso ya dipalangwa go ya kwa dipeelanong, jaanong tsa kalafi le mananeo a baagi, a rotloetsa botsogo jwa tlhaloganyo e phepo, e e siameng le go itshidila mmele.

Matlo a bagodi a neelana ka tlhokomelo ya kalafi ya se professionale le dithulaganyo tse di rulagantsweng, tse di botlhokwa mo batsofeng ba ba nang le maemo a a raraneng a boitekanelo, kgotsa go fokotsega ga tlhaloganyo. Go ya ka National Institute ya batsofe, le tlhokomelo ya lelapa, e ga e go mmotsa thata gape e ka dira gore motlhokomedi a ngomoge pelo, le go lapa fa a sa mo tshegetse ka tsela e e lekaneng. Kwa bofelong tlhopho e, e molemo e ka leka lekanya ditlhoko tsa maikutlo tsa mmele, le tsa kalafi le bokgoni jwa lelapa, jwa go tlamela ka tlhokomelo e.